Kubalulekile ukuthatha i-inshorensi yemoto. Ndingayithatha ke i-inshorensi yemoto kwaOUTsurance. Iyanceda kakhulu xa imoto yakho ithe yafumana ingozi okanye yabiwa okanye yafumana umonakalo endleleni, baye bakuncede kakhulu.

Eli khadi lokuthenga ngetyala funeke alisebenzise ngobuchule, angadyuwazi ngayo imali. Futhi funeka ajonge uhlobo ayisebenzisa ngayo imali, angagqithiseli kwizinto azifunayo. Futhi funeka aqale ajonge ukuba ziintoni azidinga kakhulu anokuzithenga kweli khadi ukwenzela ukuba akwazi ukuba alijonge futhi alinonophele nokukwazi ukulisebenzisa eli khadi.

Ndingabanceda ukubanika ibhokisi entle kakhulu kunye nokutya. Bangazixhamli kakhulu ekuthengeleni abantu ukutya neziselo kunye nendawo leyo abazawube bebeke kuyo umfi ibe intle kakhulu icocekile. Nezinto abazidingayo ezifana namanzi xa behleli phayana ecaweni besenza icawa yomntu lowo ungasekhoyo bakwazi ukufumana iziselo.

Ndikhetha ukuboleka imali ebhankini kuba inzala yebhenki yebhanki yona ibhetere kunale yalo mama ubolekisa ngemali. Futhuzi ebhankini ndizawukwazi ukuxoxa ukuba sizawuthatha ixesha elingakanani ukuyibuyisa le mali. Ke ngoku noko izawundinika ixesha lokuba ndikwazi ukuyibuyisa le mali ndingekho phantsi koxinzelelo.

Azange ndabona isibhedlele sisindisa mntu kwiindleko eziphezulu zonyango.

Ndicinga abantu baye bacinge ukuba baza kubanjwa inkunzi xa sebesebenzisa ifowuni kunye neekhompyutha. Umntu ke ngoku ukhetha ukumbona lo mntu athetha naye, akwazi ukumbuza imibuzo kwaye akwazi ukumnceda ngolu hlobo afuna ukuncedwa ngalo.

Funeka bajonge imininingwane yesikolo ukuba nyani yiyo le mininingwane yesikolo yomntwana na. Aqinisekise futhi nalo mntu amfakela imali igama nenombolo yebhenki leyo ayifakayo ukuba yiyo na ukwenzela angazosokola. Futhi xa egqibile ke ngoku ukuthumela imali abe nayo into etshoyo ukuba uyithumele imali esikolweni ukwenzela ithi sithi isikolo xa sisithi sifuna ubufakazi baloo nto akwazi ukubanika.

Ndicinga ke ngoku olu sapho luncedakala njani? Iivenkile ezilapha ekuhlaleni ziyakwazi ukusebenzisa amakhadi ebhanki. Ke ngoku umakhulu angakwazi ke ngoku ukucholachola kwezi venkile, athenge izinto azidingayo endlini apha kwezi venkile zinganeno kuye. Akunyanzelekanga ukuba ahambe akhwele ayokukhupha imali yegranti yabantwana.

Kaloku ukutshintshwa kwamagama nako kuyindleko kuba funeke uphinde ukhuphe imali for ukutshintshwa kwamagama ube ukhuphe imali ukuthenga indlu. Ke ngoku kufuneka uphinde ucinge ke ngoku ubana unayo na le mali yokutshintshwa kwamagama kuba kaloku unayo imali yothenga indlu kodwa kufuneke uphinde ube nayo imali yokutshintsha amagama.

Into eqale ifunwe yibhanki kumntu oboleka imali sisiqinisekiso sokuba uyaphangela nesiqinisekiso semali ayirholayo. Emveni koko ke baye bamjonge ukuba kufanelekile na ukuba bamnike imali yabo.